Ngwaneso disability cover e tla o thusa ka mokgwa o latelang hobane o sebetsa mosebetsi o boima o o o boima mme o sebetsa mosebetsi o e leng hore nako e nngwe le engwe o ka fumana kotsi. Mme disability cover ena ke yona eo e tla o thusang hore haeba o kopana le kotsi e tla etsang hore o seke wa hlola o kgona ho kgutlela mosebetsing. Yona e tla dula e ntse e patala kgwedi le kgwedi.

Ratu ke bona hore taba ya overdraft, re ka kgona hore e re sebedise hara kgwedi haebaneng re haellwa ke tjhelete le ditlhoko tsaka tlung. Jwale ke ne ke nahana hore mohlomong re ye hona bankeng mane. Re lo fumana yona overdraft facility ena hobane e tla re thusa haholo. Le ha kgwedi engwe le engwe re tla kgona ho e patala, hobane ha se tjhelete e ngata e patalwang ka kgwedi.

Batho ba etsang jwalo ba qhekanyetsa batho hangata ka hore ba ba kope di bukana tsa bona tsa boitsebiso. Mohlomong ha motho o fumana hore a ka be a kula, kapa a hloka ho hong kapa ho tsona tsa ho batla mosebetsi. Mme a mo batle dinomoro tsa hae tsa boitsebiso, a mo kenye hona di-life insurance-eng tseo. Ke nahana hore mafapha a di-insurance le di-company tsa di-insurance di tshwanela hore di netefatse hore motho ya kenyang motho e mong insurance-eng, kapa ya monkelang life insurance, motho a nkelwang life insurance ebe yena a fanang ka tumellano. Le hore a saene dipampiri tseo tsa insurance ho netefatsa hore wa dumela hore motho e mong a ka mo nkela life insurance.

Malome hona moo moo o ne o theoha teng sefofane ho na le mo bao bitsang foreign exchange. Ke hona mono o ka tjhentjha di Dollar-a tsa hao teng, mme ba tla kgona hore ba o tjhentjhele tsona. Mme ba o bolelle le hore ha di le makgolo a mahlano tjena di tla etsa bokae ka diranta tsa Afrika Borwa. Ntle le moo o kanne wa ikela bankeng ya hao e haufi nyana, mme wa ba kopa hore ba o thuse ka seo.

Mosebetsi o ka fela ke so fetse or kapa hona ho qetela ho patala batho ba jwalo. Phahlo ya ka ya ka tlung e ka nthusa hore ke banehe hore ba kgone hore ba kwale sekoloto seo se setseng. Kapa hona nka kgona ho etsa di kadimo ho di tjhelete tse ke tla di fumanang. Ka ha mosebetsi o fedile jwale ka UIF kapa yona pension fund.

Ee, nkile ka bona motho a hlokahala ho sena insurance, mme batho ba motse ya ba bona ba kopanyang tjhelete hore motho oo a kgone hore abe le lepato.

Ha nke ke sebedisa monyetla wa ho feta tekano, hobane ke hanana le hona ho etsa dikoloto tse sa hlokeheng.

Ha ke batla thepa mose ho mawatle ho e reka ke sebedisa Internet-e, hobane ke ona mokgwa o bobebe wa ho fumana thepa ho tswa naheng tse ka ntle.